Eyona , eyona ndlela iyiyo yokunxiba emicimbini kukunxiba amajeremane okanye ilokhwe okanye isishweshe nefaskoti, ndibhinqe isikhafu, ndithwale entloko.

Ndingamcacisela ukuba kubalulekile ukothula umnqwazi xa ungena endlini naxa uthetha nabantu abadala xa uyindoda kuba kaloku ibonisa intlonipho loo nto leyo. Ukuthetha nabantu abadala ube uthwele loo nto ithi awubahloniphi.

Isinxibo sale mihla siye sibenze babonakale bengabantu abaethe-ethe kwaye abangenasidima kuba banxiba iibhlukhwe eziyimipitso nezingenasidima.

Isinxibo sale mihla soomama siye nabo sithi singabinaso esaa sidima semihla yokuqala. Banxiba iilokhwe ezimfutshane neempahla ezinemibala emininzi kwaye neempahla eziveza imizimba.

Ndikhetha umnyhadala ongumgidi kuba kaloku emgidini uyakwazi ukuzinxibela imibhaco yakho uhombe, ufake neentsimbi ube mhle, ube yinto nje embejembeje.

Ngokolwazi lwam emngcwabeni umntu olibhinqa otshatileyo kuye kufuneke anxibe impahla esithileyo enemibala emdaka okanye emnyama. Athwale entloko, impahla yakhe isithe, ilokhwe ibe nde. Aze ke ngoku intombi engatshatanga inxibe nayo imibala engakhanyiyo kodwa akunyanzelekanga ukuba ibe mnyama okanye ibe mdaka. Ize ke nayo yoqgume kakuhle ingabi namihombiso, akunyanzelekanga ukuba ithwale.

Indlela eyiyo yokunxiba yamabhinqa emicimbini kukuba bogqume basithe imizimba yabo. Yeyona ndlela inesidima, ukuveza iingalo namabele akuyiyo. Kona kuye kubonakalise ukudelela isiko lesiXhosa okanye ungazixabisi kwentombazana.

Iindlela zokugcina inkolo nenkcubeko yethu zibandakanya ukufundisa abantwana esikolweni ngenkolo nenkcubeko yethu. Kubhalwe phantsi iincwadi ukwenzela isizukulwana eziza kulandela. Kurekhodwe phantsi kushicilelo iilwimi zethu, apho kuchazwa khona amasiko, nenkcubeko nezithethe zethu.

Ukwazi isiduko sakho kubalulekile kuba kaloku sikuvezela umnombo walapho uvela khona. Siya kubonisa ukuba usuka phi uzalwa ngubani, ootatakho, ookhokho bakho bavela phi. Ifani iphelele nje ekuxeleleni ukubana, yes, ungowalapha kodwa ayingeni nzulu. Sona isiduko siyangena, singene sigqithe sikubonise ukuba uvelaphi.

Kaloku bantwana bam le ntombazana inalo ilungelo lokusebenzisa isiduko sikanina kuba ungumntana wentombi. Umntana wentombi ngumntana wakulonina, nto leyo ke ngoku itsho inike ilungelo lokusebenzisa isiduko sikanina.

Izizathu, izizathu zokuba abantu bacinge ngale ndlela, esokuqala kungenxa yonxibelelwano nobuchwephesha esinabo befowuni apho sithi sifunde izinto ngezinto size sizenze kumakhaya zibe zingamkelekanga. Esinye isizathu ziimfundiso esithi sizichole zaseNtshona. Okokugqibela, kukungafundiseki emakhaya, ayisekho imfundiso yokuhlonipha nembeko njengakudala.